Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama jang botlhokatiro? Di ama thata botlhokatiro gonne fa o sa dire fa o nne le tšhelete ya go reka data, mme fa ditlhotlhwa di le ko godimo di go ama thata gonne nako tse dingwe o tlhoka data go dira sengwe se se botlhokwa mme ka nako eo o sena tšhelete.

Nna ke dirisa data ya Telkom e e bidiwang LTE, mme yona three gig ya motshegare le ya bosigo. Mme yona ga e kalo-kalo e kgona go ntsaya matsatsi a le bongwe fela pele ga e ka fela, mme fa ke e dirisa sentle ga ke sa e dirise sentle ke tsena tsena mo mafaratlhatlheng ke tla ke tswa, ke e di dirisa fela matsatsi a ka nna mararo go ya go a le mane.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng ke ya makgolo a matlhano a diranta, fa o batla go e fitlhelela o e fitlhelela kwa Telkom ke LTE, ke three gig ya motshegare le ya bosigo ke rekile kgwedi e fitileng mme ke e dirisitse matsatsi a le matlhano ka gonne e ne ke tsena thata mo mafaratlhatlheng. Fa o batla go reka data o lebelela tse di ko tlase ka tšhelete pele ga o ka reka.

Ke data ya fifty gig ya bosigo le fifty gig ya motshegare, ke nagana e ka ntsaya kgwedi e yotlhe. Mme ke ka rata fa e ka tsena ka letsatsi la boraro kgwedi e nngwe le e nngwe.

E ka thusa thata bana ba ba tsenang sekolo thata fa ba dira tiro ya bona ya , mme ba lebeletse dikarabo tsa bona go tswa mo mafaratlhatlheng. E ka ba berekela ka bonako, ebile e ka tokafatsa maphelo a gompieno jana, ebile e tla dira gore go seka go a sokola ka tsa mafaratlhatlha mo go tsa gompieno.

Tsala fa o batla go tsenya data o a e lebelela, o lebelela pampitshana ya teng mme morago dinomoro tse di kwadilweng mo go yona wa di tsenya jaaka di kailwe, mme morago ko bofelelong wa tobetsa hash mme ga o fetsa o a e tsenya, mme o tla bona e tla tsena.

Ke ka leka go fokotsa go tsena thata mo mafaratlhatlheng ka letsatsi, mme ke netefatse gore ke na le nako ya go tsena le go tswa mo mafaratlhatlheng, ke seke ka duela ruri go leka go fokotsa tiriso ya ka ya data.

Ke reka data kwa lebenkeleng mme morago ke tlile go e dirisa, fa ke batla seyalemoya ke fa ke se batlela go leletsa mongwe, gonne ka kwa lebenkeleng ba go botsa gore o batla data fe ya bokae mo network-eng efe a ke ya Telkom, Vodacom, Celc mme diranta di tshwana fela.

Ke ka leka go mo top-apela go tswa mo data-eng e ke nang le yona gore e tsene mo go ene mme morago a dire tsa gagwe tsa bophatlhatiro.

Ke nagana fa ba ka fetola data e sa lekanyediwang go fela, mme e fela fa kgwedi e fedile ga nkitla e ba tswela mosola, gonne ba tla tlolwa ke mathata a go felelwa ke data.